Ndingakhetha uMoeen Ali angene endaweni kaLizaad Williams.

Kuthi qatha aba bhuti bahlala endleleni badla ngokudlala amakhasi namadayisi. Into abayenzayo benza imali ngabanye abantu abadlala nabo ukuze bazokwazi ke ukwenza loo mali. Kutheni kunjalo? Kuba kwindawo endihlala kuyo baxhaphake kakhulu kwaye mna ndiyibona iyinto ebhetele ukuzigcina kunokuhamba uqhekeza emizini yabantu okanye ukuthathela abanye abantu nje abadlula ngendlela izinto zabo.

Ukunceda uba basele bekhulile kuba bayelwe kwiivenkile zentengiso ukuze bafumane oko abakudingayo, ukubenza bazive kamnandi ngokubadlalisa imidlalo yebhola eza kubanceda bakwazi ukugcina igazi lishushu libe sempilweni. Futhi nemidlalo yamakhadi okanye umdlalo ekuthiwa yi-chess eza kubanceda bakwazi ukuqiqa ulumko nokucingisisa kakuhle njengokuba bedlala.

Ndicinge ngomsebenzi wokuvula igadi. Igadi eza kunceda into yokuba xa ubani ethe akabinayo into yukutya akwazi uyokuvuna afumane imifino ze alale etyile. Kanti ukuba kuyenzeka singazama nokudlala imidlalo abazawukwazi ukufikelela ngakuyo ngokweemeko zabo nangokwempilo yabo eza kubanceda into yokuba igazi libe shushu zebakwazi nokuzilolonga, umzimba ube usemandleni.

Yimidlalo yamakhasi, kanti ukuba akunjalo, siya kwibala siyodlala khona umdlalo webhola. Kanti ukuba asikwazi ukufikelela apho sihlala apha endlini sincokole, siye sizame ukwenza imidlalo ngezinto esincokola ngazo. Uba akunjalo sidlala imidlalo yeBhayibhile sibone ukuba uba ubani uza kuba ngumntu othile esimfumana eBhayibhileni.

Liqela lePirates. Imibala abayisebenzisileyo neendlela nje abazobe ngayo kuze kuphume imibala egqwesileyo nemizobo nje emihle yenza into yokuba iikiti okanye iijezi zabo zibonakale zintle kakhulu, futhi ziyabatsala ababukeli.

Ngumdlalo webhola yombhoxo. Lo mdlalo ndiwuthandela indlela abantu abakuyo okanye abawudlalayo baqeqesheke ngayo, ngoko loo nto ingenza ukuba abantwana abasakhulayo okanye ulutsha lukwazi uqesheka ze libe nobulumko xa bebadala.

Kwakungekho senqqwiqweni ukuba xa ibhola iye yaphuma kwindawo edlalelwa kuyo okanye ebaleni, ze xa ibuyiselwa ngumntu ongaphandle, umntu wokuqala ukuyiganga ibe nguye oqala umdlalo. Ndicinga ukuba liqela ebelidlala ngaphambili elimele ukuba lithi xa lifumana ibhola ibuya, ibe lilo eliqhubeka nomdlalo.

Ikhona inzuzo ekubeni nenxaxheba kwizinto zokuzonwabisa ngoba le nto yenza ingqondo iphumle, ukwazi ukuthatha ixesha lakho uzocingisisa kakuhle nangeengxaki onazo nezisombululo kwiingxaki zakho. Le nto incede into yokuba ingqondo yakho ikwazi ukuvuleka ze ukwazi ukucinga ngezinto ezifanelekileyo futhi uphumle ekucingeni ngezinto ezimbi okanye izinto ezikukhathazayo.

Yizani nonke nina nibulalekayo khona ukuze nizokufumana uncedo. Siza kuqala iqela lombhoxo khona ukuze nonke nina bacinga ngezinto ezikhathazayo bakwazi ukucinga ngemidlalo ekhuthazayo neyenza imizimba yethu ilolongwe futhi ihlale isempilweni.

Eli kum ingalithuba elihle nelimnandi kakhulu kuba ukhula kwam, ewe kona kwakuphangelwa, kodwa imali uyayingenelela ukuba singakwazi ukujikeleza ze siyobona ezinye iindawo zoMzantsi Afrika. Ngoko elo ndingalisebenzisa njengethuba lokuzihlaziya, elokuzonwabisa, elokupholisa ingqondo nokuba ndizive kamnandi. Futhi ndingakwazi ukufunda ngemvelaphi yoMzantsi Afrika ngokweendawo neendawo endizijikelezayo okanye endizibonayo nendizindwendweleyo.

Andicinga ukuba luyazazi iinzuzo, nto nje balubona elo njengethuba lokudlala. Babona ukuba xa ulutsha luzibandakanya kwezemidlalo bachitha ixesha bengenza bengenzi izinto ezifanelekileyo, mhlawumbi bedlala okanye befundisana izinto ezingalunganga.

Mna ndingathi andivumelani kuba njengokuba bedlala, abasebenzisi umzimba wonke bedlala lo mdlalo, kodwa basebenzisa nje ingqondo.

Andicingi njalo mna. Ubomi buneenxalenye ezininzi nezahlukahlukeneyo, ngoko ukwenza imisebenzi yokuzonwabisa abantu abayithandayo akuthethi ukuba baphila ubomi obupheleleyo ngoba kukho ezinye izinto ekufuneka bazinikele nakuzo okanye ekufuneka bazenzile.